Ukuthenga izabelo kwi-Johannesburg Stock Exchange nakwi-New York Stock Exchange, iinkampani ezinjengooTesla, Coca Cola, Shoprite, njalo njalo. Ukuthenga okanye ukuzakhela izindlu zokuqeshisa, ukuvula ishishini, zezinye zezinto umntu angazijonga xa efuna iindlela zotyalomali.

Ukwamkela imalimboleko ongayicelanga kwaye ungayidingi asiyonto ikhuthazwayo njengokuba into elandelayo kukusebenziseka kwayo kakubi. Ndingayiphindisa okanye ndisale isicelo sebhanki sokuba ndize kuthatha imalimboleko ndingayidingi, ndingayicelanga futhi.

Malume, i-app yakwaTymeBank kudala unayo kodwa awuyisebenzisi. Uyazi ukuba kulula kanjani ukuyisebenzisa i-app yakwaTymeBank? Yaye futhi izinto ezininzi uyakwazi ukuzibhatala ngayo. Uyakwazi ukubhatalela i-DSTV nge-app yakwaTymeBank, uyakwazi futhi ukuthenga umbane nge-app yakwaTymeBank. Also ukwazi futhi nokuthi nge-app yakwaTymeBank ubhatale amatyala akho okanye uthumelele umntwana imali endaweni yokuba ume kwityhu yelayini edolophini, into eza kuthathisa ixesha elide.